Akungithinti khulu ukwenyuka kwentengo yamathikithi webhesi, ngombana intengo iyanziza. Intengo yamathikithi ihlala isikhathi eside ngaphambi kobana yenyuke, ngale kokuthi umnotho wehle bese intengo yeembaseli ikhuphuke, iinthuthi zomphakathi azikhutjhulwa. Ngaphambi kobana intengo yamathikithi ikhutjhulwe, abakhweli bayalemukiswa kusese nesikhathi bakwazi ukuzilungiselela iindleko, kanti-ke nasele ikhutjhulwa ayikhweli khulu njengamateksi kanye neenthuthi zangasese bayikhweza nje kancani, ngombana isekelwa mbuso.

Ngelemuko enginalo iinthuthi zomphakathi azehli ngentengo zenyuka kwaphela, lokhu yingombana zinengi izinto ezinakwako lokha nakuthathwa isiqunto sokubekwa kwentengo. Amabubulo weembhesi athathelwa ehloko ezinye iindleko ebaqalene nazo nezinye godu ezingakalindelwa, iindleko ezibalwa njengokulungisa iimbhesi, ukubhadala imirholo, ukubhadela itjhorensi, ukubhadela imithelo, khulukazi-ke ibhebhedlho-ntengo engekhe bakwazi ukuyilawula.

Lokha nakukhutjhulwa intengo yamathikithi weembhesi abasebenzi bamakhwitjhi ngibo abalimala mantangi, kambe ukusebenza emakhwitjhini akufani nokusebenza amabubulo agadangisiweko alawulwa mithetho yombuso, lapho esingathi ukwenyuka kwemirholo kuyifanelo. Ye-ke ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kutjharaganisa izinto zabomma bamakhwitjhi nabobaba beentoni, ngombana bakateleleka ukwamukela isimo esitjha ngemirholo edala, imincani njalo.

Ikambiso ekufuze ilandelwe banini beembhesi one zero one, sisaziso sabakhweli ngesikhathi. Kokuthoma nangabe kunamatjhuguluko avela nabaphathi beembhesi azokuthinta abakhweli, kufuze kumemezelwe kusese nesikhathi khulukhulu nange khibe matjhuguluko azokuthinta abakhweli ngesikhwanyeni. Kwesibili abaphathi beembhesi kufuze bathathele ehloko abantu abadala nabasebenzi bamakhwitjhi. Nange kungabekwa iintengo ezikhethekileko zabantu abadala bepentjheni kanye nabantwana besikolo kungaba ncono khulu lokho kuzokhombisa itjhebiswano nepatho ekarisako.

Ekufuze kuphoselwe amehlo ngaphambi kobana iintengo zikhuphuke kulalanyelwa kweendleko, kufuze kuphenywe bona abakhweli bazokwazi na ukulalamela iintengo ezitja ezizokubekwa. Kuhlaziywe bona itjhuguluko ingakghani lizokungenisa irhwebo namkha lizokuqotha abakhweli na. Godu kufuze kuqalwe bona i-service nepatho ezinikela abakhweli zikhamba nobuntu na, nokuthi mbala ziyayilalamela intengo etja ezokubekwa, kwenzela phela ukuqinisekisa ukwaneliseka kwabakhweli nokugcina ukuthembeka kwabo.

Urhulumende ulindeleke bona angenelele khulu lokha amabubulo weembhesi akhuphula intengo, ingombana amabubulo weembhesi anikela i-service yokuthuthwa kwabantu kanti avame ukusebenza ngaphasi kwesandla sombuso. Amabubulo weembhesi alindeleke ukuthobela imithetho nemigomo yombuso mayelana nokuphatheka kuhle, ukuphepha kanye nokwaneliseka komphakathi.

Ukwehla kweentengo zokukhwela iimbhesi kungahlathulula ukwehla kwentengo yeembaseli. Alo-ke abatjhayeli beenkoloyi bangabhaderisa ukuzalisa iintanka zeemodere ukuthi bonge iindleko zokuthutha kunokuthi bakhwele ibhesi. Ngombana banengi abantu abakhwela iimbhesi nalaba abakhwela iteksi, ngitjho beentimela bazokubalekela ebhesini, bese-ke kuba siminyaminya abangakasijayeli. Ngale kwalapho abantu abakhamba ngeemodere zabo emsebenzini bavame ukufika msinya kunalaba abakhamba ngeenthuthi zomphakathi. Kambe indaba ilapha, ibhesi ikhamba ngesikhathi kanti-ke ayilindi muntu ikhamba ngomzila othileko, bese-ke iqalane nomraro wesiminyaminya sethrafigi.

Kuhlezi kuneenzathu zokobana iintengo zokukhwela ibhesi zikhutjhulwe. Kokuthoma iinsebenzi zamabubulo la ekubatjhayeli kufuze bakhutjhulelwe imirholo unyaka nonyaka bakwazi ukukhambisana nezinga lokuphila. Kwesibili-ke amabhesi kufuze ahlolwe ubujamo bawo ngeenkhati ezithileko kanti nakufunyanwa amaphutha kufuze alungiswe, ukuqinisekisa phela ukuphepha kwabakhweli. Okhunye okungahle kubange ukukhutjhulwa kwentengo yibhebhedlho-ntengo ezabe iqalene nenarha yoke, ngalezonkhati zokuwa komnotho yoke into ibiza umkhono nomlenze khulukazi-ke iimbaseli. Lokho kungahle kube isizathu sokuthoma sokwenyuka kweentengo zokukhwela ibhesi.

Ngelami lobubodlhani, abangiboni bona abanini beenkhamphani namkha bamabubulo weembhesi bayahlola izimo zabakhweli ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe iintengo. Bayithatha ngokuthi ngombana baphekelela abantu abaya emsebenzini, abantu bayasebenza banemali, kanti abatjheji bona izimo zabantu azifani. Abanye bazisebenzela emakhitjhini, abanye bathola umrholo ophasi kanti neemali zabo ziphelela endleleni etjhinga emsebenzini. Abanini bamabubulo weembhesi kufanele bangenelele, babonisane nabakhweli mhlamunye-ke nge-survey balinge ukubuthelela imibono namazizo wabantu abangenisa uburotho.

Angicabangi bona intengo yokukhwela iimbhesi zamabanga amade iqondene nomnotho wenarha yekhethu. Kubonakala ngasuthi iinthuthi zamakhambo amade zibiza khudlwana, ngombana ziqalene nezinto ezinengi. Iindleko zabo zokusebenza zingezelelekile, iindingo zeenthuthi zinengi kanti neendlela azikarisi. Kambe iSewula Afrika, yinarha esathuthukako ye-ke iindleko kufuze zilungise iimbhesi zihlale zisebujameni obanelisako, kufuze zigade iingameko ezingakalindeleki njengeendingo eziphezulu zeembhesi kanye nokutlhayela kwazo. Kubaleke godu iindleko zeensetjenziswa ezingezekileko njengamalunga asphara weembhesi ngonobangela wokutlhayela kwemakhiwo yendlela.

Iye, kumbono omuhle ukuphungula imali yokukhwela kwabantu abadala, lesi isaphulelo sokukhwela iimbhesi sisiza abantu abadala ngokonga. Imali abayitholako yincani kanti ikwazi ukuphetha iindingo kwaphela ezifana nokudla namkha imitjhoga, alo-ke ngesaphulelo bazokwazi ukwenza ezinye izinto. Ngale saphulelo kwenza bona kube lula ukuphetha amabanga emavikilini, ukuvakatjhela umndeni namkha amakhambo wokuzithabisa. Kambe ngamanani aphasi abarholi bepentjheni bazokwazi ukuthabela iindawo ezidosa amasiko, nezinye izinto ongazenza ngamalanga wokuphumula.